Ke tla mo atamela ka kgotso. Ke mo hlalosetse hore ke ne ke park-a moo. Ke mo kope ka hlompho hore a tlose koloi ya hae. Haebe a sa batle ho mamela, ke tla mo tlohela kapa ke batle thuso ho ba ikarabelang. Ha ke iphethetse.

Ke nahana hore ba tlola molao ebile ba beha maphelo a batho kotsing. Ha ho ne ho ya ka nna ke ne ke tla ba emisa le ho ba fa kotlo, hobane emergency lane e reretswe dikoloi tsa tshohanyetso.

Hangata ha ke ya dibakeng tse haufi kapa moo ho senang dipalangwang tse tse ding. Jwalo ka dibaka tsa mahaeng kapa makgahlelo a itseng ya ditoropo. Empa ha se yona feela haebe ho na le bese kapa terene e fihlang moo, ke ka e sebedisa tsona hape. Tekesi e thusa haholo ha ho sena dikgetho tse ding.

Ke tla emela dibese ka kgotso le ka molao, empa ha ke tla be ke utlwa ke le matshwenyeho a bakganni ba di-taxi. Ke tla kopa hore ho be le puisano bakeng sa mmuso le bona. Ho fumana tharollo e sa ba ke merusu. Ke rata dibese, empa ke dumela hore bohle ba ka lokela ho utlwisisana.

Ho se be le dibese tse ngata makeisheneng. Ke ho bakwa ke ho hloka ditsela tse ntle, tsamaiso e hlomphehisang kapa tshabo ya ho kena ditulong tsa ditekesi. Pono ya ka ke hore mmuso o lokela ho ntlafatsa dipalangwa tsa setjhaba, hore le batjha ba makeisheneng ba fihlele menyetla ya sekolo, mosebetsi le ditshebeletso ka bonolo. Dibese tse ngata di fokotsa bofuma le ho bula menyako e metle ya bokamoso.

Dumela ausi, tekete ya ho ya Mpumalanga e teng bese e tla tloha mona ka hora ya bosupa hoseng mme e fihla Mpumalanga ka hora ya bohlano mantsibuya. Ho ya ho ho latela maemo a tsela bese e na le diphapusi tsa ho phomola tseleng. Mme e emisa dibakeng tse kgolo bakeng sa boikgathollo le dijo. Ka kopo fihla ho nyane metsotso e imashome a mararo pele bese e tloha ho qoba tieho. Na o o ka reka tekete hona jwale?

Line e tjhesa ho ba le batho ba bangata ba emetseng tekesi, haholoholo hoseng, pele batho ba kenang mosebetsing. Ho tloha ka hora ya bohlano ho isa ho hora ya borobedi le mantsibuya ha ba tswa mosebetsing. Ka hora leshome le metso tsheletseng, ho ya ho leshome le metso e robedi. Line e tjhesa haholo ka matsatsi a beke. Haholo Mantaha le Labobedi hobane batho ba bangata ba qala beke ya mosebetsi. Sephethephethe tseleng ka nako eo se sebe ho ba le ditekesi tse ngata, mme tse ding di feta ka batho kapa di emisa motseng e mong le o mong hobane di tletse.

Ke ka fa tshelela ho isa ho supa lebaka, dibese di fana ka tshebeletso e kgona ho isa batho moo ba yang teng, empa ho na le mathata a kang dibese di ya dieha. Di fokola dibakeng tse ding, ho tlala haholo kapa ho hela disebediswa tse hlokehileng. Le ha hole jwalo, ho na le batho ba sa kgoneng ho fumana le di-taxi kapa ba le hole. Dibese e ba kgetho e molemo ho bona.

Ee, ditefetso di lokela ho nyoloha ha mafura a nyoloha hobane mafura ke karolo e kgolo dijehong tsa dipapalwang. Sena se thusa ho boloka kgwebo, e tsamaye.

Ke maswabi empa ke nna e ke le fihlileng mona pele. Ke nna e ke reng ke beha koloing ya ka mona. Ke re, ke lokisa tsa ho paka. Ka kopo, ha re phedisaneng ka kgotso. Ke kopa o nsuthele hore ke kgone ho beha koloi ya ka pele dintho di ba mpe.

Ee, ke ile ka hlahelwa ke seo. Ke ile ka ikutlwa ke tshwenyehile, ke lapile ebile ke kgathatsehile hobane merero ya ka ile ya senyeha. Ha ke ne ke na le ditaba tsa bohlokwa, ke ile ka ikutlwa ke swabile haholo.

Tjhe, dipalangwang tsa lekeisheneng ha di kgone ho palamisa batho bohle ka botlalo. Ho ntse ho hlokahala ntlafatso hore di fihlele dibaka tsohle. Di be le palo e lekaneng le ho amohela batho ba na leng ditlhoko tse fapaneng.

Ee, E-hailing e ka sebetsa hantle makeisheneng hobane e bonolo, e potlakile ebile e sireletsehile. Empa ho hlokahala internet-e e fumanehang, di-smart phone, ditheko tse loketseng le tshireletso e tiileng bakeng sa bakganni le bareki. Dintlha tsena di tla etsa hore tshebetso e atlehe.

Soweto e etela haholo ke matjhaba ka mabaka ana. History ya yona e matla, e bapetse karolo ya bohlokwa nakong ya kgethollo, setso le botjha. Ke motse wa mmino, bonono le setso sa batho ba Afrika Borwa. Dintlha tsa bohlaudi, ho na le dibaka tse nkang Vilakazi Street moo Mandela le Tutu ba ileng ba phela. Thuto le . Batho ba batla ho ithuta ka tokoloho le phetoloho e ileng ya etsahala moo. Sesupo sa phetoho Soweto e emela matla le sireletso ya tokoloho ka lebaka lena e kgahla matjhaba ho feta dibaka tse ding.